Ngokubona kwami kulula ukuthi abantu abasha bavule ama-akhawunti asebhange, ngoba into edingekalayo, kudingeka umazisi womuntu omusha osuke ezovula. Kudingeke nekheli lasekhaya ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe kusey'ndaweni zasemakhaya, kuyeke kudingeke incwadi yekhansela ukuqinisekisa ukuthi uhlala kuleyo ndawo leyo ohlala kuyo. Kwesinye isikhathi futhi akudingeki ngisho ukuthi ungaze uye ekhanseleni, ungathatha isitatimende sasebhange lomzali wakho bese uyalithatha uhambe naso uyebhange bengakwazi ukuthi bakuvulele i-akhawunti ngokuthi-ke usebenzise isitatimende somzali.

Ukuba ne-ephu yasebhange kumakhalekhukhwini wami kwenze umehluko wokukuthi manje akusadingi ukuthi ngimoshe isikhathi sami nemali ngihamba ngiya ebhange. Lapho uma ngabe ngifuna ubufakazi bokuthi ngibhanga nalelo bhange noma ngifuna iy'tatimende, ngiyakwazi ukuthi ngikwenze kumakhalekhukhwini wami lokho ngokuthi-ke, ngingene khona kwi-ephu ngikwazi ukuthi ngiy'thumele khona ubufakazi lobo, naso isitatimende ngento abathi i-email. Ngiyakwazi futhi ukuthi ngikhuphule amalimithi ami ngisebenzisa yona i-ephu ngaphandle kokuthi ngize ngiye ebhange. Izinto ey'ningi ngiyakwazi ukuthi ngizenze ngisho ngithumela abantu bakwamanye amabhange akudingi ukuthi ngize ngiye emabhange abo, kodwa ngiyakwazi ukuthi ngikwenze lokho, ngikwenza ngomakhalekhukhwini wami.

Ngokwazi kwami, kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu uma ngabe ezothenga imoto azi ukuthi izinga lenzalo liyashintsha noma liyaguquguquka. Lokho kuzomunika iy'ndlela zokuthi azi ukuthi-ke uma ehlela iy'ndaba zey'mali zakhe uhlela kanjani, ngoba ungathola ukuthi umuntu uy'tshelile yena ukuthi hhayi uma ngabe ngithenga le moto ngizokhokha imali engango-five thousand. Uma leyo mali leyo emva konyaka, noma emva kweminyaka emibili isishintsha isiba u-seven thousand. Lowo muntu loyo izinto zakhe seziyamosheka manje ngoba ugcina esekhipha imali ephezu kwale mali le ebekade ey'bekele yena ukuthi njalo uma ngabe ehola noma mhlampe uma ngabe ethola imali, uyazi ukuthi imali engango-five thousand, iyahamba iya emotweni. Manje imali uma ngabe isikhuphuka, lokho kuzomubeka endaweni engekho kahle kahle. Ngoba ekugcineni kosuku, ukube utshelwa ngaphambi kwesikhathi mhlambe engaze anqume ukuthi engayithengi leyo moto ngenxa yazo lezo y'nzalo ney'nguqunguquko.

Njenge-ejenti yomshwalense womngcwabo, mina umnikazi wepholisi ngingamchazela kahle ukuthi uma ngabe ungenelela ipholisi yethu, into ezokwenzeka ukuthi, uma ngabe zingakapheli mhlampe iy'nyanga ey'ntathu ukhokha, ngeke esakwazi ukuthi ilunga lomndeni elizothi lishone sikwazi ukuthi sikungcwabele lona noma sikusize ngezinto ey'phathelene nomngcwabo noma iy'mali. Okunye engingakusho ukuthi ngimchazele kahle ukuthi kumele ukhokhe kathathu ngaphambi kokuthi ukwazi ukuthole usizo kithi. Ngakho-ke, uma ngabe ilunga lomndeni lihamba lezo nyanga ey'ntathu noma ungakakhokhi kathathu, lokho kusho ukuthi angeke ukwazi ukuthi uthole usizo. Ngicabanga ukuthi iqiniso yilo elibalulekile ukuze umuntu ezothi uma ngabe ephuma ehhovisi elazi iqiniso lokuthi kungenzeka aluthole usizo, kungenzeka angalitholi.

Okumele ukwenze uma ngabe ufuna ukufaka isicelo se-UIF somuntu oshonile, ukuthi ugcwalise ifomu i-UF one two six noma i-UF one two seven. Kumele uthumele lelo fomu esikhungweni sabasebenzi ubanikeze amadokhumenti alandelayo. Umazisi wakho, amakhophi ama-payslip, imininingwane yomqashi efomini i-UI nineteen, ikhophi eqinisekisiwe yesitifiketi sokufa, ikhophi eqinisekisiwe yesitifiketi sakho somshado uma ngabe beniganene. Ikhophi yesitifiketi esiqinisekisiwe yokuthi wena uyingane yakhe, noma uzalwa uye umufi, uma ngabe ubukade uyingane kamufi. Ubufakazi bokumnakekela obokusho ukuthi hhayi umufi ubekade ekunakekela. Okunye ungakwenza ukuthi ulethe ubufakazi bokuthi wena uma ngabe ubuyingane yakhe, ubukade ufunda, uveze ukuthi umufi ubekade ekunakekela futhi ubuthembele kuye uma ngabe kuziwa ezintweni zesikole.

Ngicabanga ukuthi kuwuhlelo oluhle ukuhlanganisa izikweletu eziningi, ngoba lapho uzobe sewazi ukuthi kudonswa kanye ebhangeni lakho, imali ithathwa kanye. Ngoba kwesinye isikhathi ungagcina uphathwa yinhliziyo ebuhlungu, kudonsa loya, kudonsa loya kudonsa loya. Ngakho, uma ngabe kukanje uyazi ukuthi kudonswa kanye, uyalazi futhi inani elisuke lidonswa. Okuhle kakhulu futhi ukuthi inzalo nayo isuke isiphansi ngoba enye inkinga ngezikweletu ey'ningi ukuthi kulesa sikweletu ilesa sikweletu esinenzalo yayo. Ngakho-ke ngale ndlela uyazi ukuthi inzalo iphansi, futhi uma ngabe ukhokha ukhokha kanye inani futhi lemali oyaziyo ukuthi malini.

Ziningi izinhlobo ezahlukene zezinkampani ze-medical aid. Kukhona izinhlobo zosizo lwezokulapha okuphelele, izinhlelo zesibhedlela, izinhlelo zesibhedlela kanye nokonga, izinhlelo zenethiwekhi. Ngokusekelwe emalini engenayo, izinhlelo ezinomkhawulo wosuku nosuku. Okunye ukuthi kuyenzeka ukuthi kube nobuthakathaka uma ngabe kuziwa ey'ntweni zokuthi uma ngabe siphelile imali yakho ebekade ikhona kwi-medical aid yakho, kodwa usasekhona esibhedlela, ezinye iy'nkampani zama-medical aid ziyaye zikukhiphe ngenxa yokuthi imali obukade uyibekile ayisanele ukuthi uqhubeke uthole usizo esibhedlela.